Zininzi iindlela esinokuzisebenzisa ukugcina inkolo nenkcubeko yethu ukuze zidluliselwe kwizizukulwana ezilandelayo. Nazi ezinye ezi eziphambili, ukufundisa abantwana bethu kwasebuncinaneni ukuqhuba imicimbi yesintu rhoqo, ukusebenzisa ulwimi lwenkobe, ukusebenzisa itekhnoloji, ukugcina izixhobo zesintu, ukubhalela phantsi amabali neentsomi.

Nangona kunjalo le ndlela ifuna iinzame ezibambeneyo. Izikolo mazibe neenkqubo ezixhasa inkcubeko neelwimi ezahlukeneyo, ootitshala mabafundiswe indlela yokudibanisa abafundi abohlukeneyo ngokulinganayo kwaye abazali mabakhuthazwe ukuba baxabise umahluko. Ngamafutshane ukubuyela kwixabiso lokuba ubunye bubutyebi nokwakha indawo apho wonke umntwana eziva ekhuselekile ukuba nguye sisenzo esinamandla sokwakha iMzantsi Afrika enobulungisa enoxolo nobubele kubo bonke.

Xa kukho umtshato ekhaya, ingakumbi kumntakwethu omncinci ndihlala ndidlala indima ebalulekileyo kumalungiselelo. Hayi nje ngenxa yokuba ndiyinxalenye yosapho kodwa ngenxa yokuba ndifuna ukuqinisekisa ukuba yonke into ihamba kakuhle kwaye umtshato uba yimpumelelo.

Kokwethu igama lomntwana libalulekile kakhulu kwaye linentsingiselo enzulu eluhlobo lokudibanisa ibali ngeemeko, iimvakalelo okanye iziganeko ezikhoyo ngexesha lokuzalwa komntwana. Ukuthiywa kwamagama kwenziwa ngocosekileyo ngokuhlonipha uThixo nokuhlonipha abantu nefemeli

Okona kubalulekileyo kukuba isipho sibonise intlonipho, uvuyo kunye nenjongo entle yokuba bathi siyabulela ngokusamkela kwinkcubeko yenu. Nokuba sisipho sini na, sincinci kangakanani na umahluko uba kukuba senziwe sanikezelwa ngothando.

Kumaxesha amaninzi emicimbini yesintu kuyasetyenziswana kumalungiselelo okupheka nokuphaka, kuyinxalenye ebalulekileyo yomoya wobunye nobambiswano. Wonke umntu uba nendima yakhe nokuba incinci kangakanani na, into ebonisa uthando, imbeko kunye nomsebenzi wokwabelana.

Xa ndilungiselela lo msebenzi wokubulela kokwethu, ndiyaqala ngokucwangcisa izinto ezibalulekileyo ezimele zilungiswe kwangethuba ukuze yonke into ihambe kakuhle ngosuku lomcimbi. Amalungiselelo am aphambili ahlala ejolise ekwakheni umoya wenkqubela, intlonipho kunye nombulelo, kuba umcimbi wokubulela ngumcimbi onzulu ohloniphekileyo nokwakhiwa ngabantu abaninzi besebenzisana ngothando.

Ngokwesiko lesintu akuvumelekanga ukuba abantu abangasondelene nomkhwetha bayokumtyelela esuthwini, kwaye le nto ixhaswa zizathu ezinzulu zokuhlonipha inkqubo yobudoda nenkcubeko yomkhwetha.

Bantwana bam, ndivile nithetha into engeyiyo nonontombazana, kufuneka niziqonde izinto ezithile ngentlonipho nesithethe sethu. Kuyinyani ukuba kudala kwakusetyenziswa isiduko sootata, kodwa namhlanje kukho iimeko ezahlukeneyo ezibangela ukuba umntu asebenzise isiduko sikamama wakhe. Umzekelo, le ntombazanana inelungelo lokusebenzisa isiduko sikamama wakhe xa kungekabikho buhlobo okanye nxibelelwano noyise, okanye xa ikhulele kwicala likamama okanye usapho likamama lumele iinkokheli kubomi bakhe. Ngayo ke le indlela ndakube ndibafundisile abantwana bam ndiphinde ndikhusele nentombazana ngelixa ndingaphuli moya wakwakha intlonipho phakathi kwabantu.

Usapho lwethu, kukho umkhulu wam endihlala ndimcingela akufika kumagama afanelekileyo. Igama lakhe nguBawo kwaye ndiyacinga ukuba elo gama liyamfanela kakuhle. Isizathu kukuba nangona igama linguBawo ubonakalisa zonke iimpawu zokuba unguye uyise kusapho lwethu, hayi nje ngokuzalwa kodwa ngokuziphatha, ubulumko nendlela abathanda ngayo abantu.